Eitse ha ne ke bona hore ha ke kgone ho sebedisa Wi-fi. Ke ile ka e ngala hobane ke bone e nsenyetsa nako. Ka kgetha hore ke ithekele data.

Ha ke tshwara phone, ntho e ke nka kapo letsatsi le leng lele leng. Hake kgone hore letsatsi leka fele ke sa kena App-ong e bitswang TikTok. E fela ha ngata hake tshwara phone ke sheba ha ebe ha kena melaetsa ho App e bitswang WhatsApp. Melaetsa ya bohlokwa melaetsa e etsang hore letsatsi laka le tswele pele. Jwale phone ya ka haholo-holo ke e sebedisetsa melaetsa kapo hona ke sebedisetsa ntho e bitswang entertainment. Kapa hona hao sena ntho e ke e etsang, e etsa hore nako ya ka e tsamaye.

Wi-Fi ke sekgokele sa kgokelo ya dikgokelo. E bolelang hore ke kopano kapa kopanyo ya di internet-e. Kapo hona hore batho ba kgone ho sebedisa internet-e. E loreng haena mohalana e kopaneng hore batho ba kgone ho sebedisa internet-e.

Konteraka eo ke e pateletseng ya marang rang e dumela di phone kapa mohala ona e mene fela. Jwale halele bangata lekase kgone hore le kene kaofela. Ke nahana hore ntho e tla thusa hore le kgone ho kena ke hore e mong wa lona a patale contract e ngwe. Hore batho ba bang ba bane ba kgone hore baka arola ba le bane, kapa ba arolelana bale bane ho sebedisa marangrang.

Ha ole motho a rekisang o tlamehile o tsebe hore motho a rekang o na le ditokelo ebile o dula a nepahetse. Hase taba ya hore o thabisa motho a rekang e fela haholoholo batho bare o tlameha hore o thabise motho a rekang jwang. Hore o mothuse ke hore o mo nehe kapa ona ho mofa molaetsa. Kapo hona data e ngwe e leng hore ha ya sebetsa. Le teng omo hlahelletse hore a hle ae kenye hona.

Wi-fi e sebediswang motseng wala ke ya mmuso. Ho ho bapisa kontraka ya mmuso le ya private. Ya mmuso e na le mathatanyana a mangata hobane e sebediswa ke motho e mong le e mong. Ya poraefete yona hae sokodise.

Ne nka rata ho botsa hore data ena e salletseng mo honna. Nka se kgone hore ke fetisetse matsatsing a mang kapa hona kgweding e ngwe e latelang. Hobane data e setseng ke e hloka haholoholo mme haka kgona hore ke sebedisitse kgweding e fetileng. Jwale ke kopa hore le nthuse hore ketle ke kgone hore ke sebedise nakong e ngwe e latelang kapa hona kgweding e latelang. Hobane eya fela hara mpa bosiung ba kajeno.

Signal-e haholo holo hao feta dithabeng hae fumanehe. Hobane ha hona mehala kapo hona di -wireless tse etsang hore phone e kgone ho kopanya kapa o thole -signal. Jwale hore -signal e kgutle ke hore re fete ka hara dithaba, kapo hona ho sebedisa di -connection kapo di -network tsa mofuta o mong. Tseo eleng hore ha di sebedise hadi sebetse hao ha di sokodise ho sebetsa hantle.

Ditaba haholo holo hore batho ba di fumane ba di fumana hona di radio-ng, di-television-eng kapa hona mo founung. Internet-eng le di App-ong tse ngata ngata haholo holo ditaba dia fumaneha.